Re ja kwa manyalong go keteka le go itumelela dijo tse di kgethegileng, tse di monate ka gonne di dirilwe ka kelotlhoko le ka ntlha ya tiragalo e e itumedisang.

Go dira gore dithuto tsa go apaya dijo tsa setso di atlege re ka dira gore go nne monate, di nne le puisano le go abelana diresepi tse di amanang le dilo tse bašwa ba ka di kgatlhegelang fa re ntse re bontsha setso sa dijo tseo.

Thekenoloji e e jaaka go reka ka inthanete le ditirelo tsa go tsamaya ka koloi e ka fokotsa ditshenyegelo tsa go tshela ka go dira gore go nne le ditsela tse di tlhwatlhwa tlase tsa go reka le go fokotsa ditshenyegelo tsa dipalangwa.

Go opela dipina tse di jaaka Shosholoza, Kulenyane le dipina tse dingwe tsa setso mme di dira gore ke ikutlwe ke le motlotlo ebile ke itumetse.

Fashion-e e ka kgona go fetisa melaetsa e e maatla go dira gore batho ba itshepe, le go thusa basadi le batho ba bangwe gore ba ikutlwe ba le botlhokwa ebile ba utlwiwa.

Ke ne ke tla mmotsa gore a tota o rata ngwanake, o ikaeletse go ba tshegetsa le go sireletsa jang le gore a o ipaakanyeditse go dira maikano a botshelo jotlhe?

Dijo tsa moletlo wa medimo mo setsong sa Setswana ke tsa setso mme di akaretsa mabele, nama e e gadikilweng le mogodu tse di tsewang di le phepa ebile di le boitshepo.

Mekete ya setso ya go tshola bana le go ba naya maina e bontsha mekgwa ya setso ya go tlotla bo tlhogoputswa le dingwao. Mme gantsi thulaganyo ya go nna tlhogo ya lelapa e naya banna seabe se segolo sa go dira ditshwetso ka nako ya ditiragalo tseno.

Ditshenyegelo tse di kwa godimo tsa go tshela mo ditoropong di dira gore batho ba tlhophe dikolo tse di tlhwatlhwa tlase, ba diege go nna le bana le gore ba batle ditiro tse di duelang madi a a kwa godimo.

Ga ke je mo o o ntseng jaana mme batho ba le bantsi ba rata dijo tse di apewang ka bonako tse di jaaka di-burger kgotsa di-pizza ka gonne di apewa ka bonako ebile le di monate. Dijo tse di ka nna le dikotsi mo boitekanelong ka gonne gantsi di na le mafura a mantsi, letswai le sukiri ebile ga di na dikotla.

Setšhaba se se nang le ditso tse di farologaneng se tlisa dikakanyo le bokgoni jo bo farologaneng mo tirong mme kgwetlho ke go tshwara mongwe le mongwe ka tekatekano le go tlhomamisa gore gago ope yo o ikutlwang a kgapetswe kwa thoko.

Sekolo sa go rupisa se ruta basimane go nna le boikgapo, tlotlo le go nna le maikarabelo le go ba thusa go nna banna mo setsong sa bone.

Setso se tlhotlheletsa diaparo tsa basadi ka go bontsha mekgwa, dingwao le ditumelo.

Ditso tse di farologaneng di dirisa dijo tse di rileng kwa diphitlhong go tlotla moswi le go gomotsa yo o hutsafetseng, jaaka go tlamela dijo tsa setso tse di bontshang tlotlo le go gakologelwa go fodisa ba ba hutsafetseng.

Ditshenyegelo tsa go tshela mo ditoropong gantsi re gakatsa go sa leka-lekane ga ikonomi ya loago ka go dira gore matlo le dithuto le ditlhokomelo tsa boitekanelo di nne tlhwatlhwa e e kwa godimo, go fokotsa ditšhono tsa batho ba ba malapa a nang letseno le le kwa tlase.

Fa ba etela kwa ntlung ya kgosi ya Setswana, banna le basadi ba tshwanetse go apara diaparo tse di tlotlegang tse di bori jaaka diaparo tsa leteisi tse di nang le tlhogo tsa basadi le disutu kgotsa dihempe tsa setso le marukgwe a banna. Go tila diaparo tse di sa tlwaelegang kgotsa tse di senolang.

Dipina tsa kobamelo di nkgokaganya le setso sa me le tumelo ya me ka gonne di tlhalosa maikutlo a boteng. Dii nonontsha dilo tse ke di dumelang tsa semoya ebile di dira gore ke kopane le le batho ba bangwe mo go bakeng Modimo.